Ndivumelana kakhulu nentetho kaDr Zulu ngoba inyaniseke kakhulu. UGqr Zulu uphatha kwinto ebalulekileyo kakhulu yokuba amanina kumele azimele ngoba ke enyanisweni amadoda amaninzi abaphatha kakubi abantu basetyhini kuba beyazi ukuba baxhomekeke kubo ayikho enye into abanokuthi bayenze okanye ayikho enye indawo abanothi baye kuyo ngaphandle kwabo. Loo nto ke yenza ukuba babaphathe kakubi. Kanti xa abantu ababhinqileyo beziphethele iimali zabo ngokwabo bekwazi ukuzenzela yonke into bengaxhomekekanga mntwini abayi kwazeke lula ukuba baphatheke kakubi ngoba bayakwazi ukuzimela yaye bayakwazi nokungabi namaqabane.

Kubaluleke kakhulu ukuba abantwana bafumane ukutya okunempilo ngoba iqala apha engqondweni ibancedisa ngokuba bakwazi ukuhlala eklasini bakhonsentreyithe, bamamele yonke into ethethwayo eklasini. Okwesibini, ibanceda empilweni, babasempilweni yonke into esemzimbeni wabo iye ihambe kakuhle ngoba yonke into abayityayo ihambelana nempilo yabo. Okwesithathu, ibanceda nakulusu, ulusu lwabo luba right lube mpuluswa yonke into yabo ihambe kakuhle ke ngoku ngoba baphilile bathe qete yaye neengqondo zabo zidlamkile ngoba batyile bahluthi yaye bomelele. Loo nto ke yenza ukuba bonwabe abantwana.

Nqununu yam ebalulekileyo ndithi mandikhe ndize namhlanje ndizokuncokola nawe malunga nalo mfundi wethu omtsha apha esikolweni ohamba ngesitulo esinamavili. Ndiqaphele ukuba uyasokola kakhulu xa esiya kwigumbi langasese. Loo nto ke indibeke kweli gumbi lakho namhlanje ukuba ndiza kucela ukuba sizame ngandlela zonke zokuba silungise laa ndlela iya ngasezimfanelweni khona ukuze akwazi ukuziyela ezimfanelweni akwazi nokubuya. Izawumncedisa ke loo nto imenze ukuba azithande yaye azithembe ngoba akazucela luncedo mntwini yaye akazuba yintlekisa nakwabanye abantwana xa esokola kunzima ukuba aye ngasese njengabanye abantwana. Siyacela kakhulu ke singabafundisintsapho ukuba sizameni iindlela ezinokuncedisana naba bafundi kwakunye nabanye ke ootishala abanayo le meko nabo.

Umntu angazinceda ngokuba atye ukutya okusempilweni, asele kakhulu amanzi, a-avoyide iindawo eziza kumhlukumeza emphefumlweni nasengqondweni khona ukuze angahlukumezeki engqondweni kwakunye nasemphefumlweni angaziyeki elambe ixesha elide.

Xa ungumntu osebenzisa amayeza okanye iipilisi ngokuba ufuna ukunyanga isifo uye uye kumaziko oncedo kwezempilo afana neekliniki nezibhedlele apho uye ufumane khona ke amayeza lawo kunye neepilisi mahala awukhuphi mali.

Ndiyavumelana kakhulu nale ntetho ngoba ke indima edlalwa zizangoma neenyanga ibalulekile kakhulu yaye abanye abantu abakholelwa kumayeza okanye amachiza esiLungu. Ngoko ke baye basebenzise la amayeza okanye amachiza. Loo nto ke iye yenze ukuba bancedakale nabo ibe umthwalo wothulekile kula amayeza namachiza akhumshileyo okanye kaRhulumente.

Njengomphathiswa omtsha ndingaqinisekisa ukuba ilali nganye inekliniki yayo ukucutha amathuba okuba abantu bangalufumani uncedo kude kuphele. Okwesibini, ndingaqinisekisa ukuba izithuthi zokuthutha izigulane ziyanda khona ukuze izigulane zingalindani ukuze zifumane uncedo.

Ewe, ndicinga ukuba unyango lwentsholongwane kagawulayo lufumaneka lula kuye wonke umntu eMzantsi Afrika. Kumagumbi eekliniki nezibhedlele kubakho icala elibekelwe abantu abanesi sifo khona ukuze bakwazi ufumana uncedo lwabo olubafaneleyo yaye esi sifo sesayeka nokuba lihlazo okanye sibe yimfihlo.

Abantu basezilalini abanalo ufikelelo olwaneleyo kwiinkonzo zikaxakeka ngoba xa begula kunzima ukuba bafumane izithuthi eziza kubathatha zibase apho bafuneka bafumane khona uncedo. Naxa besengxakini bedinga uncedo labantu bakwantsasana kuba nzima ukuba bafike ngoba kaloku kukude kwiindawo abahlala kuzo ngamaxethuka. Loo nto yenza ukuba kube nzima ukuba kufikeleleke baphele abantu besonzakala besalinde uncedo njalo.

Ukungathathi ntweni kwethu kunegalelo kakhulu kwindlela esiphathwa ngayo kwizibhedlele zikawonkewonke ngoba oomongikazi kwakunye noogqirha basiphatha ngokungsikhathaleli kuba beyazi ukuba asinayo enye indawo esinokuya kuyo yaye asinayo nendawo esinokubaxela kuyo ngoba ulwazi esinalo aluphangalelanga kangako. Yaye kunzima nokuba singakwazi ukuncokola nabantu abathetha ezinye iilwimi ngaphandle kolu lwimi lethu.

Ndicinga ukuba baye bafumane uncedo lokuba engqondweni bafumane inkxaso bazokwazi ukuba baphile kwizinto abadlule kuzo nokothuka kuhle namaphaphu ehle bazokwazi ukuphinda baqhubekeke nomsebenzi wabo.

Ndingathetha nomfundi loo ndimcacisele ngendlela abantu abaza kuqhubekeka bemhleba ngayo ngoba kaloku ukhulelwe yaye mncinci. Ndimomeleze ukuba aqiniseke ngobomi bakhe, ndimkhuthaze ukuba angalibali amaphupha wakhe alahle iMbo yakhe ngophoyiyana. Ndibe sendibuya ngaba bamhlebileyo ndibaxelela ngobungozi bento abayenzileyo ndibakhuza ndibanqanda ukuba bayeke ukuthetha ngabanye abantwana ngoba iyingozi loo nto yaye iyakwazi ukumsingisela ekumbulaleni omnye umntwana.

Njengamntu mna ungazange ayenze loo nto andinawucebisa nto ivakalayo kuye umzala wam nto nje ndingamxelela ukuba ndakukumsapota kwinto yonke yena athi athathe kwisigqibo ukuba uyayenza. Mna ndawuba naye ndime naye nokuba yena ucinge ukwenza ntoni na. Kodwa ndimqinisekise ukuba isigqibo asithathayo aze aqiniseke ngaso ngoba akayazi ukuba sakumthatha simbeke phi na.

Hayi, andiqondi ukuba abantu abanintsi bayayazi indlela elungileyo yokuthatha amachiza okanye amayeza okuthomalalisa intsholongwane kagawulayo ngoba abantu abaninzi bayoyika ukuya ekliniki for ufumana olu ncedo. Abanye bathi sebelufumene babe neentloni zokuveza la mayeza kusapho kwiintsapho zabo. Loo nto yenza ukuba bangakwazi ukuwasebenzisa kakuhle.

Ndingamcebisa umngani wam ukuba ajonge eyona nto ibalulekileyo apha ibe ke eyona nto ibalulekileyo ikukuphila kwakhe engqondweni. Enye nenye abuye ayiqwalasele mva ngoba ke nokuba utyebile kulula uphinda aluze umzimba wakhe, awehlise ajime izinto atye kakuhle izinto ezilungileyo abe rayithi. Kodwa xa ingqondo yakhe isaxinzelelekile akukho lula ukuba aqhubekeke ngobomi. Ndingamcebisa ke ukuba aqale ahoye le ingulo yakhe anayo engqondweni abuye azihoye zonke ezinye izinto.